Ke halefile haholo ke ka hoo nka thabelang ho kenya tletlebo, ka lebaka la hore re patala tjhelete e ngata ngata, empa re shebella di-film tsa kgale. Nka thabela ho tseba hobaneng di-film tsa kgale di haholo lenaneng la ditaba tseo le fanang ka tsona. Hona le mekgwa efe eo boleng ba lenane lena la ka ntlafatsang ka lona ho latela di ntlha tse ntjha. Ke tshepa hore boemo bona bo ka sebetswa ka botshepehi mme ke lebeletse hore karabo ho tswa ho lona ka potlako.

Bana beso ba ratehang, ke utlwa hore le rata dipina tse itseng haholo, mme ke a leboha ka ho bontsha thahasello ya lona. Le ha hole jwalo, mokete ke wa rakgadi mme mmino o bapalwang mona o lokela ho bontsha hlomphe, thabo le boemo bo loketseng mokete. Rakgadi ke motho ye moholo ya nang le nalane e kgolo bophelong ba hae. Ho bapala dipina tse fapaneng tsa mefuta e fapaneng ho tla thusa ho natefisa ho batho ba fapaneng, ba tlileng meketeng. Ho kenyelletsa batho ba baholo le ba banyane. Ho feta moo, dipina tsa mofuta oo a di thabelang di ka etsa batho ba tlileng moketeng wa hae, ba thabe ba be le moya wa mokete o kgethehetseng.

Ke tla etsa dipontsho tse hlakileng kapa diphutheho di pakeng tsa setjhaba sa heso, tse hlalosang hore ke rekisa data mme batho ba ka fumana thuso ka mokgwa o bonolo. Hape ke tla sebedisa marangrang a setjhaba ho phatlalatsa hore ditshebeletso tsa ka dia fumaneha. Nka sebedisa mefuta e kang WhatsApp, Facebook kapa Instagram.

Streaming ke tsela ya ho shebella di-film, mananeho, kapa di papadi ka kotloloho mohaleng kapa sesebedisweng sa hao ntle le ho hloka hore o di kopolle kapa o di bolokele pele. Ho etsa sena, o hloka ho ba le kgokahano e ntle ya internet ka tsela eo o sebedisang ka yona ha o stream-a video kapa pina eo o shebellang kapa o e mamelang e tsamaiswa ka kgokahano ya internet hotloha ho server ya company e fanang ka yona ho ya sesebedisweng sa hao.

Dumela mafumahatsana ne ke kopa thuso ya bareki kapa ya dithepa tsa motjhini ke na le router eo ke e rekileng ho lona, empa e senyehile. Nka thabela ho tseba na nka isa ho lona bakeng sa ho lokiswa kapa le ka nkgutlisetsa e ntjha na? Haeba ke lokela ho reka e ntjha, na hona le mohlala o tshwanang kapa o ntlafetseng hona nka etsa diphetoho tse molemo jwang mabapi le bothata boo ke tobanang le bona hona jwale, ke labalabela ho thola thuso e potlakileng ho netefatsa hore ke kgutlela Internet-eng ka botlalo.

Ke motho a ratang ho shebella di-series haholo, mme ka nako tse ding ho a etsahala hore ke kopane le di-series tse fapaneng, mme tse ke utlwang di le monate ka nako e lengwe. Mme ke a leka ka hohlehohle hore ke leke ho di kenyelletsa hore ke di shebelle ka nako e lengwe, mme haeba e ile ya nnatefela haholo, ha kena bothata ba hore ke ipoeletse hape ke shebelle.

Ke nkile qeto ya hore, ke tla sheba dikgetho tse ke nang le tsona hara tsona ho kenyelletsa ho reka generator kapa inventor. Ho fumana power bank e matla bakeng sa ho charger laptop le sele ya ka. Kapa ke tla sebeletsa tikolohong e nang le kgokahano e bonolo kapa nkanna ka ithekela system ya sola mme ke batla motho a tla nkenyetsa yona.

Motswalle wa ka wa hlooho ya kgomo, ke a tseba hore ke motho a tlwahetseng hore keo letsetsa motshehare nke re di shwashwathe hanyane ha ke thotse monyetla. Empa matsatsing ana ke batla ke le maphathephathe haholo, ke qakuwe ke mosebetsi wa sekolo. Ka nnete ke batla ke qakeile haholo hoo ke sa tholeng le monyetla wa hore nke ke re ke a dula ke di shwashwathe le motswalle wa ka e ke mo ratang. Empa ke a o tshepisa hore ha ke thola nako ke tla o letsetsa jwalo ka ha ke tlwaetse.

Hotspots tsa mahala ke tsona tse thusang haholo ha o batla ho hokela internet boema-fofaneng, empa ha se tsohle tse bolokehileng kapa tse nang le kgokahanyo e ntle. Mona ke moo o ka tsebang hore o kgetha hotspot e loketseng. O ka sheba hotspot e sebakeng se theilweng ke molao. Ka mehla kgetha hotspot e tshwanang, e tswang sebakeng se hlomphuwang ka molao, jwalo ka boema-fofane kapa mokgatlo wa hona mono no. Hape o hlokomele ma kgokahanyo ka ho netefatsa hotspot eo o e kgethang e bontsha kgokahanyo e matla le signal strength.

Ngwanaka o ka se tlo sebedisa data e kare o qhala metsi pompong a tswang mahala. Data eo ke reka ka tjhelete and tjhelete ha ke e kge sefateng, o tshwanetse o nahane hore le nna ke a e sebeletsa tjhelete ena, mme o sebedise data eo ka hloko. O hopole hore data eo e tshwanela e re qhobe matsatsi hore le nna ke kgone ho thola monyetla wa hore ke behe di sente hape hore ke o rekele e ngwe.

Ho hlahella television-eng hae sale e le toro ya ka ho tloha ke sale monyane ka ha ke motho a ratang mmino. Mme e ka ba toro e phethehileng ha nka ka ipona ke hlahelletse television-eng, mme ke bina ka ha ntate Modimo o nhlonolofaditse ka lentswe le monate.

Ke nahana hore mabaka a company ya sekotlolo sa satellite ho etsa diphetoho tse kang ho se kenye dipapadi ho tsa tjhelete e tlase, e kaba mokgwa wa kgwebo le mokitlane. Ha ngata di-company tsa sekotlolo sa satellite di entse di phetho tsena ka bomo bakeng sa ho eketsa kgwebo. Ditlhoko tsa tshebeletso ya mehlodi, kalane tsa tse kang tsa dipapadi di ka ba le tjhelete e phahameng ya ho tsamaisa ditaba haholo.

Ke motho ya behang hora e lengwe fela bakeng sa metjha ya ditaba, mme seno ke se etsa ka letsatsi la Sontaha ka ha ke a tseba hore ho tlabe ho kenyeleditswe ditaba tsa beke kaofela, mme tseo ke di etsa ke sebedisa komporo ya ka.

E, ke a dumela hore taba tsa rona ha ba di behe ka mokgoo di etsahetseng ka teng ka hoo ba di fosa. Tsela ya hore ba ka etsa dipatlisiso e kaba ho ikopanya le ditsebi tsa kgale kgale tsa setso. E le hore ba ba botse ka tse ileng tsa etsahala mehleng ya kgale, mme ditsebi tsena tsa rona di ba hlahe leseding e le hore ha ba lo etsa ditshwantshiso, ba etse ditshwantshiso ka ditaba tse leng hore di phethahetse ebile ke tsa nnete.

Marangrang a ka sebediswa ke batho ba fetang a le mong, ka nako e lengwe ho latela tsela e nepahetseng ya ho kopanya disebediswa. Ena ha se tshenyo ebile e bolokehile haholo ho sebetsa ha mmoho ho etsa hore boemo bona bo be bonolo.

Ke tla qala ka ho ngola CV e hlakileng le e kgahlang. Ke tswele pele ka ho ngola lengolo la kopo le matla, ke ithute ka company kapa mohiri, mme ke tswele pele ka ho itukisetsa puisano. Ke tla ikopanya le batho ba bang mme ke bontshe boitshepo le thahasello.

Ke tla qala pele ka ho dula le bona, ke nke mehala ya bona, mme ke ba bontshe ka kotloloho ke ba fumanele app e tsebahalang jwalo ka Spotify, Apple music kapa Youtube music. Ke ba hlalosetse hore na ba ka jarolla jwang ka store ya app kapa Google Play, hape ke ba rute he hase ba thotse app jwalo ba ka e sebedisa jwang ho type-a lebitso la pina eo ba e batlang, mme ba e download-e.